Into engasiza ezinganeni ukuthi izingane ziqhubeke zibuke opopayi, uma ngabe zibukiswa opopayi bengafakelwa labo popayi abenza izinto ezingasile, njengokuthi bafake inyoka idla ingane. Loko kukhombisa ukuthi ingane kumele iyisabe inyoka.

Kungenxa yokuthi izinto ziba yisidingo. Kufanele ukuthi abantu bakwazi ukuthi kuyadwebwa noma ukuthatha izithombe kuyasiza ngoba kugcina imithandazo futhi kugcina ama-memories bomuntu ekhona.

Ngingamkhuthaza ngokuthi aqhubeke adlale ngoba sekuyela phambili usezoyibona inqubekela phambili, makabekezele futhi aqhakambise ukuphumelela kwakhe ngoba uzokhona ukuthi athuthuke.

Yebo, imidlalo yesintu ingasidala ukuthi sithuthuke futhi sibumbane ngoba imidlalo yesintu enjengebhola likanobhuntshuzwayo liyasihlanganisa sonke ndawonye, sibe senkundleni, sizobuka sijabule sonke.

ngokuthi bobabili bagibele kodwa bancintisane. Kuthi lo omncane aqale kuqala ukudlala bese kulandela lo omdala, ukuze loko kuzosiza ezingxabanweni bengabangi.

Ngingabakhuthaza ngokuthi bathole izinto abazithandayo ngoba asilazi ikusasa mhlampe ngakusasa nje angeke ukhone ukuthola lento oyithandayo ngoba uzobe usudlulile emhlabeni.

Ngingamema abangani bami ukuthi bazodlala nami i-chess ngoba umdlalo obalulekile futhi ohlukumeza ingqondo.

Mina bengizitshela ukuthi abantu uma ngabe benza amavidiyo benza ikhontenti behambe emgwaqeni bekhombisa nje ukuthi umhlaba kankulunkulu ukanjani, ngiy'tshela ukuthi kuwubuwula kodwa manje sengibona kukuhle ngoba abantu bayazenzela imali.

Izinselele zokuhlinzeka ngezindawo zemidlalo ezanele emiphakathini enganakiwe futhi zingalungiswa kanjani, yilezi eziba semakhaya, ezindaweni ezasemaphandleni la zinganakiwe khona, azinakwa ngisho nawumasipala, zingasizwa ngokuthi zilungiswe ngokugugulwa.

Ngingaqhubeka ngokuthi ngibakhombise ukuthi bawudlala kanjani futhi utholani uma ngabe usudlalile. Ikuphi izinto ongazizuza.

Umdlalo wakudala owawenziwa ilo wokuthi kuxoxwe izinganekwane, wawusiza ngoba sasinikezelwa isikhathi ukuze into siyicabange kahle.

Zingaqinisekisa ngokuthi baqashe abaqeqeshi abafundile abakufundele ukuthi bangaphatha izingane. Labo baqeqeshi kudingeka futhi ukuthi babe namaphepha ashoyo ukuthi bafundile.

Lokho kwakuthinta kamnandi abahlobo bami ngoba bahlezi benomcabango wokuthi umdlalo waphela kamnandi kanjani. Akulula ukuthi bakukhohlwe lokho.

I-trend-i yokuzivocavoca iyasiza ngoba wonke umuntu uba nomdlandla wokuthi ahambe ayozivocavoca ngoba ufuna, usuke enaye umuntu afuna ukufana naye uma ngabe sezivocavocile.

Yebo, nginokuziqhenya ngoba imidlalo yendabuko iyasiza ukuthi sibuyele emasisweni, nezingane ezizalwa manje iyazisiza ngoba bayazi ukuthi oma nogogo babedlala ini.

Ngakithi imidlalo yesintu ayiguqukile isenjengoba nje injalo. Bonke abadlalayo bayabonakala nje futhi bayaluthanda ibhola likanobhutshuzwayo.

Akukho nzima, kulula kakhulu ngoba izingane zamanje zijwayele yonkinto, uma ngabe zijwayele yonkinto, zizokwazi ukudlala nezinye iy'ngane.

Kumele baqale bahlunge izingane ukuthi yiziphi izingane ezizodlala muphi umdlalo. Ukuhlunga izingane kuzodinga ukuthi kushintshwe othisha, kube khona othisha besifazane nabesilisa ukuze bezokwazi ukuhlukanisa kahle imidlalo.

Ukuthi abantu basebenza kakhulu emini bengabi naso isikhathi sokuphumula. Uma ngabe sebezama ukuzilibazisa ntambama basuke sebekhathele, bavele balale.

Bengingamucela ukuthi engabe esadlala yena, noma ngimzibazise ngokuthi athathe ifoni asishuthe noma asenzele enye i-game esizobuye siyidlale, ngoba ngiyabona ukuthi iy'mfihlo zakhe anazo, ngibona engathi sezizophuma.

Uma ngabe ngifuna ukudweba indawo enhle kungamele ngihlale emfuleni ukuze ngizodweba kahle indawo enhle ngingeke ngiphazanyiswe wumuntu.